Mo setsong sa me sa Setswana re tumme ka go apara moaparo wa makgabe mme fa dingwaga ntse di fetoga jaana di neng di a fetola le moaparo wa rona ka go tsenya letsela ra apara moaparo o o bidiwang dikhiba.

Ee ke dumelana le gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference gonne le gola re rutiwa gore moaparo wa setso o a ebile o a go ema o a itlhalosa o go thusa le gona go emela a setso sa gago ka jalo ke tshepa gore o ka go tlhalosa ebile o ka bontsha batho o ikana la le go rata setso sa gago.

Moaparo wa setso wa basadi o go dumelang gore ke wa dikhiba gonne o dira gore ba lebege jaaka batho ba ba tlotlegileng o a ba tshwanela, o montle ka mefuta e farologaneng ka di colour ebile o gore ke basadi tota ba ba nang le .

Nna ke ka dumela gonne di simolotse ka tsone moaparo o wa setso sa sone seZulu seXhosa go ka nna le kakanyo ya go dira mefuta e jaaka e e dirwang mo .

Fashion-e, diaparo le dilwana tsa go ikgabisa tsa setso di bontsha jang gore ke setso sefe, nka go raya ke re di bontsha gantsi ka mebala re itse gantsi mo Setswaneng Batswana ba apara mebala ya colour ya legodimo ya maru, maXhosa a apara bohibidu, Ndebele ba na le na le ya bone le mekgabiso jalo le jalo le mekgabiso ya sefatlhego maXhosa a ikgabisa mo sefatlhegong ba ikwala ka mebala e mesweu, ke a bona le bone maIndia ba apara mosese wa lesire e me telele-telele.

Go ya ka setso mosadi o o nyetsweng o tshwanetse go bontsha gore ke mosadi o o nyetsweng a apare moaparo jaaka mosese e meleele e e tsamayang mesese e e fitlhang maoto, mesese o tswelelang le matsele o tshwanetse go dula a itswaletse mmele wa gagwe o se ke wa tsamaya o boniwa boniwa ke batho mo ditseleng go le gantsi re rotloetsa gore basadi ba ba apare mesese ya go tshwana le.

Moaparo wa Setswana o ke o itseng ke meaparo ya makgabe le meaparo ya dikhiba e e diriwang makgabe a diriwa ka dikgetsi mme dikhiba tsona di diriwa ka .

Gore kamano e e leng teng gare ga setso le diaparo tsa basadi ke e ntle thata gonne e kgona go go lemogisa gore mosadi o motlotlo ka setso sa gagwe ebile o se ema nokeng ka moaparo o montle wa tlhompho.

Diaparo tsa setso ga di tshele mmogo le fešene tsa segompieno ke bona e le dilo tse pedi tse di farologaneng, mo segompienong diaparo tsa setso di diretswe malatsi a tsone, se se ra yang gore ga di apariwe tsatsi mo letsatsi, o fitlhelela gantsi o bone batho ba di apere ka letsatsi la setso, ka manyalo kana ka ditiro tsa go tshwana le bo matlapa kana one maso mme diaparo fashion-e ya segampieno tsona di apariwa tsatsi le letsatsi.

Moaparo wa setso o ka tsela e e siameng mo moaparong wa basadi gonne o ruta basadi go apara sentle ebilane go itlhompha.

Gore moaparo wa setso sa gampieno o rotloetsa thata ba lelapa gore ba ka apara setso se se tshwanang ebile ba ipelang ke sone ke sone se ba se tlhophang ka moaparo.

Ditiragatso tsa hisetori diphetogo tsa loago kgotsa mabaka a ikonomi a ile a tsela e basadi ba aparang ka yone ka segompieno wa basadi ba segampieno ga moaparo wa setso ba bona ba apere .